Ukubhankisha ngefowuni kubaluleke kakhulu kwaye kuseyiva ixesha, ixesha eli uzothi ulithathe uye edolophini, imali lena uzawuthi uyithathe ukhwele ngayo iteksi. Kodwa ubunokuhlala phantsi uyenze yonke le nto efowunini. Akho nto ibizayo apho, uyenza mahala kwaye ikuncedela ixesha loo nto.

Ibhanki endiyisebenzisayo yenza kube lula ukuyisebenzisa noba uphi apha eMzantsi Afrika. Noba usezilalini apho inethiwekhi isokolisa khona kodwa yenza kube lula. Yenza kube lula ukuthumela imali kumntu ongapha kude kuwe. Akunyanzelekanga ude uphakame uyofola kwezinye iibhanki. Yonke into ukwazi uyenza apha kuwe efowunini.

Zininzi iingenelo ozifumanayo ngokuthi usebenzise ifowuni okanye ikhompyutha. Enye yezo ngenelo kukuthi awuchithi xesha. Izinto ebekufuneke uzenze ngaloo mini uyazenza awuthi ume uyeke izinto ubuzozenza ngenxa yoba kuza kufuneke uyofola ezibhankini ngenxa yoba kufuneka uthumele umntu imali okanye ngenxa yokuba kufuneke ujonge i-statement sebhanki. Yonke loo nto uyakwazi uyijonga kuwe apha efowunini.

I-inshorensi yokwexeshana ayizikhavarishi ezinye izinto njengokucwangcisa, ukugula kwengqondo. Nomntu okhulelweyo akakwazi ukukleyima imali yeinshorensi yexeshana.

I-inshorensi ibaluleke kakhulu kuba siyazi ixesha esiphila kulo kuba kungenzeka nantoni na, sidibana neengozi. I-inshorensi iyazikhavarisha zonke ezo nto. Athi umntu ofumana ingozi akwazi ukuncedakala msinyane. Kwaye nokusweleka yinto nje esiyilindeleyo nanini na leyo, kufumaniseke kwamanye amasapho akho zimali. I-insurance iyafikelela apho incede kwiimeko ezinjalo.

I-UIF yimali etsalwa kuwe kwi-payslip yakho qho ubhatalwa. Ngaloo mini ubhatalwa ngayo kubakho imali etsalwayo, mali leyo athi, ethi wathi wokuyeka ukuphangela ukwazi ukuyoyikleyima kwiiofisi zikaRhulumente.

Kungenzeka kuba abaqhubi ngokusemthethweni okanye abafikeleleki kwimali yokubhatala i-inshorensi. Kaloku kwa imoto, ukunakekela imoto kuyabiza. Into leyo ivele iphele ibangela ukuba abantu bengasiboni isidingo sokuba makavule i-inshorensi.

Ukuba asiphangeli kwiindawonyem siphangela kwiindawo ezohlukileyo ndingambuza ukuba ufumana malini ngenyanga kwaye bezi zithini izizathu zoba akhatywe yibhanki. Ingaba imali ayifumana ngenyanga iza kumnceda na akwazi ukubhatala ityala lakhe eli azawuthi aliboleke apha kum.

Kuluncedo kakhulu kuba andizube ndihamba ndiyofola ezibhankini ndibe ndilinda iilayini ezinde ndilinde iiyure zidlulile ndithi ndifika phambili elayinini sendidiniwe. Ukufumana imali ngefowuni kundenzela lula kakhulu, kuluncedo kakhulu kum njalo.

Andizange ke ndizibone ndikwimeko enje kuba ndinguye lo mntu ungenayo nemoto. Kodwa ke ndinaye umntu owakhe waxakana nento kwindlela eya eBhayi wagqajukelwa livili. Uthi ukusebenzisa i-app kwanceda kakhulu because kuba wakwazi ukufowunela i-inshorensi yakhe eyayikufuphi, eyayikufuphi nendawo akuyo yafika kwangexesha.

Ukuba ngumbolekisi wemali kuba neengenelo ezininzi kuba imali yakho oyibolekisayo iyakwazi ukuphinda phinda. Imali oyibolekisileyo ayibuyi iyilaa mali ubuyinikise iyiyo. Umzekelo uba ubolekisa nge-two hundred, masithi i-interest yakho ngu-fifty percent, imali yakho ibuya iyi-three hundred. Into ethetha ukuthi ungenelwe yimali wena, lo ebezoboleka kuye, kuwe yena ulahlekelwe.

Olu tshintsho lusincede kakhulu, lusincede kakhulu kuba izinto ezinintsi ngoku uyakwazi ukuzithenga uhleli phantsi, ziye zidilivarishwe apha kuwe emnyango. Umzekelo ngoku kukho nee-ephu zokutya, iiephu zenkampani zokutya ezihambiselana ne-cellphone banking. Iiephu ezikwenzela lula apho ufumaniseke ukuba akunyanzelekanga ude uyokufola. Ukutya ukuthenga kuwe, ukuthenga kuwe apha kuwe efowunini kudilivarishwe ngemoto. Olo tshintsho lusincede kakhulu siluluntu.